Ka tlwaelo, dibanka di lefellisa ditefelo tsa ho sebedisa di banka tsa bona, jwale ka ho lefellisa tefediso ya kgwedi le kgwedi, ho lefellisa di-debit order. Nakong eo di debit order di hulang, ho na le bonyane bo itseng bo e le horeng, banka e hula tjheletenyana ya bona hona moo. Le hona ha o kenya tjhelete bankeng kapa hona o e deposit-a bankeng, le banka e hula tjheletenyana e itseng ya yona hona moo bankeng. Ke tsona di-overdraft facilities tse leng hore banka e ya di sebedisa hona hona moo.

Nka ema sebakanyana, mme ka kgutlela motjhining ona wa tjhelete. Ebe ke sheba bothata bo leng horeng e kaba bo ile ba etsahala nakong eo ke ntshang tjhelete ena. Ebe haeba ke fumana hore hona motjhining ona, hona le phoso e etsahetseng nakong eo ke ntshang tjhelete, nka qeta ho etsa dikhulo tseo tsa tjhelete. Ha ke qeta ke be ke nke card ya ka, ke etse bonnete ba hore motjhini o dutse kapa hona o setse ka ka tsela e leng horeng e lokelehile. Ebe ke tloha ke ya hona moo banka enana ya ka e fumanahalang teng, ke ye ke lo kopa thuso hore ke thuswe bakeng se eleng horeng se ile sa etsahala nakong eo ke lekang ho hula tjhelete ena.

Nakong eo o hulang tjhelete e fetang tekano, o lokeleha hore o fane ka nomoro ya hao ya boitsebiso, mme o fane le ka nomoro ya hao ya bankeng ya account number, tsele tse leshome tse fumanahalang kareteng ya hao ya banka. Di ka ba leshome, di ka ba robong, di ka ba leshome le metso e meraro, ho tla tswa ka mofuta wa banka, e leng hore o ya ho sebedisa nakong eo e leng hore o batla ho ntsha tjhelete ena ya hao. Haholoholo jwang banka, e leng hore o ingodisitse le yona bakeng sa ditjhelete tsa hao, hore di ntshiwe hona moo kapa o sebedisane mmoho le yona bakeng sa ditjhelete tsa hao.